A ndzi ta rhandza ku ya tlanga entlangu wa bolo ya milenge. Ntlangu wa bolo ya milenge ndza wu rhandza swinene naswona wa tsakisa. Loko vatlangi va ri karhi va raha bolo va ri karhi va huhwisa kumbe ku kora ti bolo etipaleni, swa ndzi tsakisa swinene. Leswi, swi endla leswaku na mina ndzi nhlohloteleka ku teka kumbe na mina ku va un'wana wa xirho xa mitlangu. Leswi swa ndzi tsakisa swinene ntlangu wa bolo ya milenge i ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka naswona ndzi nga rhandza ku ya tlangela eKaizer chiefs loko ndzi tlangela entlangu wa bolo ya milenge.

Mutlangi wa bolo ya milenge loyi ndzi n'wi rhandzaka i Thabo Mokoena. Thabo Mokoena ndzi n'wi rhandza hikuva wa swi kota ku tlanga bolo naswona loko ndzeni ka tipala kumbe a ri ndzeni ka girawundi, mufana loyi, u endla leswaku swilo swi endleka hi lero, u tlanga hi ndlela leyo tiyimisela na ku tirha hi matimba leswaku e-team-i ya vona ya wina. Leswi swa ndzi tsakisa swi endla leswaku ndzi n'wi rhandza swinene, ni loko ndzi vona bolo ndzi vonisa hikokwalaho ka yena hikuva wa swi kota ku tlanga bolo, naswona hi mikarhi yo tala wa swi kota eku kora etibolo to tala.

Vanhu lavakulu ni vatswari va byela vana va vona switori, leswaku vana va ta kota ku tiva swilo leswi a swi humelela ekhale. Hi ku va byela switori, vana va swi kota ku teka miehleketo ya vona, va yi yisa eka nkarhi wa khale ongeti hi loko na vona a va hanya hi nkarhi luwa wa khale. Va swi kota leswaku va tiveka eka swiyimo leswi a swi humelela ekhale hikokwalaho ka switori. Switori swi pfuna leswaku vana va tiva matimu ya hina tanihi vanhu leswaku hi huma kwini? Naswona ku ze hi fika laha hi nga kona namuntlha ku humelele yini khale? Switori swi pfuna leswaku vana va tiva ni vumundzuku leswaku, vana va kuma tidyondzo to tala hikokwalaho ka switori. Tidyondzo leti, va nga kota ku tirhisa eka swiyimo leswi va hlanganaka na swona hi masiku hinkwawo.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku, xivutiso xa mina xa masungulo ku ta va leswaku, hikokwalaho ka yini u lange ku va mutlangi wa bolo ya milenge? Xivutiso xa mina xa vumbirhi ku ta va ku ri, i ncini lexi u xi rhandzaka hi bolo ya milenge? Xivutiso xa mina xa vunharhu, ku ta va ku, tanihi mutlangi wa bolo ya milenge, laha Afrika-Dzonga, eka malembe lama taka, u ti vona u ri kwihi mayelana na ntlangu wa wena wa bolo ya milenge kumbe mayelana na norho wa wena wa bolo ya milenge? Xana endzhaku malembe manharhu u ti vona u ri kwihi? U na milorho yin'wanyana yo huma u ya tlangela etindhawini ti n'wanyana ke?

Mhaka yo kuma xilo xo xuxa kumbe xihungasi, i ya nkoka swinene hikuva vanhu vo tala va tikeriwile laha emisaveni. Loko munhu a tshamile a ri karhi a nga endli nchumu a nga ri na xo xuxa hi xona, leswi swi endla leswaku a ehleketa ngopfu hi tinkingha ta yena, laha a nga ta hetelela a teke xiboho xa ku tidlaya. Hi yoho mhaka, ku kuma mhaka yo xuxa hi yona kumbe ku hungasa hi yona yi susa xivundza naswona, swi endla leswaku munhu miehleketo wa yena wu tshama wu karhi wu nga ehleketi ngopfu. Leswi swi endla leswaku munhu wa munhu ni rihanyo ra yena ri tshama ri ri kahle swinene, hikuva hi minkarhi yo tala u tshama a ri karhi a endla swo tala kumbe xan'wana nchumu ematshan'wini yo tshama a nga endli nchumu, a ehleketa hi swo ala. Leswi swi endle leswaku vanhu va tiphina hi vutomi va nga ehleketi ngopfu.

Mbuyelo lowu vantshwa va wu kumaka eka ku tlanga mitlangu yo fana ni bolo ya milenge, hileswaku loko vantshwa va ri karhi va tlanga bolo ya milenge, va va va ri karhi va vula leswi hi ngo i ku exercise-a. Leswi swi endla leswaku rihanyo ra vona ri tshama ri ri kahle swinene. Ku tlanga bolo ya milenge swi endla leswaku munhu a nga ngheni hi mavabyi nkari wun'wana na wun'wanyani hikuva mirhi wa yena munhu loyi wu tshama wu ri kahle wu tshama wu karhi, wu wu lunghiseriwile kumbe wu karhi wu tiyisiwa. Leswi endla leswaku ni tinkingha to tala emiehleketweni ya munhu ti hunguteka. Leswi endle leswaku miehleketo ya munhu wu tshama wu horile, naswona swipfuna leswaku vantshwa va kota ku endla vanghana hala handle.

Ntirho wa le tlhelo wu endla leswaku munhu a kota ku va na mali yo karhi leyi yena n'wini a nga yi tirhisa swilo swo karhi. Loko khombo ro tshuka ri humelerile xikombiso, loko munhu a ri na ntirho wa le tlhelo, ku kumeka ku ri u hola hi ti fifteen, kasi entirhweni wa yena wa mampela lowu a tirhaka wona wa ntiyiso i hola hi ti twenty five, loko ko tshwa ku humele mhaka ya xitshuketa hi ti fifteen, loko mali leyi nghena, munhu loyi wa swi kota ku tirhisa mali leyiwa a nga ta va a yi kume eka ntirho wa yena wa le tlhelo. Leswi endla leswaku munhu a nga tirhisi mali ya yena hinkwayo hikuva leyi a yi kumaka eka ntirho wa yena wa ntiyiso hikuva u na na ntirho wun'wanyana e tlhelo. Leswi swi endla leswaku miehleketo ya munhu yi tshama yi ri karhi yi tirha, yi nga kumi nkarhi wo wisa swinene ku ehleketa hi tinkingha to tala.

Endhawini ya ka hina swiendlakalo leswi ndzi nga lavaka ku swi vona i i ntlangu wa rhagibi, ntlangu wa khirikheti, ni ntlangu wa volley ball. Hikuva mitlangu leyi ematikoxikaya a yi kumeki. Hikuva endhawini ya hina ku na tlangu wa bolo ya milenge ntsena, naswona ntlangu lowu a ku tlangi munhu un'wani na un'wani. Ku na vana va malembe yo karhi lava hlawuriwike ku tlanga e ntlangu lowu. Leswi endla leswaku lavan'wanyani va nga hlawuriwangiki va nga ka kumi nchumu xo xiendla. Loko ko ta mitlangu leyi minharhu endhawini ya ka hina, ndzi nga tsaka swinene hikuva n'wana wun'wana na wun'wana kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a lava ku ti kuma a ri xirho xa ntlangu lowu kumbe a ri karhi na yena teka xiave eka ntlangu lowu, na yena u ta va a amukelekile. Leswi ta endla leswaku vana va hina va nga tshami emapatwini, va va nga ta va nga ta kala va kala va hundzuka swighevenga hikokwalaho ko kala nchumu xo endla.

Ina, swi nga pfuna leswaku hambi, hambi mitlangu yi herile vuxaka byi ya emahlweni. Hikuva, vanhu lava va ta va ka va ri swiphemu swa ntlangu wo karhi, va ta va va ri karhi va tivana swinene naswona va ta va akle tlekile e vu dyelwani byo karhi. Kumbe va ta va akile eku e eku e ntwanano wo karhi. Va pfunana hi swin'wana na swin'wana. Leswi swi endlela na leswaku hambileswi ntlangu wu herile, hambi nchumu lowu a wu va hlanganyisa wu herile, vanhu lava va ya emahlweni ni rirhandzu ra vona, kumbexani va ya emahlweni ni vuxaka bya vona hikuva vanhu lava va tolovelanile kusuka entlangwini lowu a va tlanga wona.

Xihoxo lexi ndzi nga xi endla, i ku va ndzi xwa exikolweni ndzi nga ri na xivangelo. Ndzi xwa exikolweni ndzi ri karhi ndzi nga vabyi kumbexana ku nga ri na xivangelo xo twala lexi endlaka leswaku ndzi xwa exikolweni. Leswi swi ndzi dyondzise leswaku loko munhu a xwa exikolweni a nga ri ni xivangelo, loko siku ri ya hela munhu loyi u va a lahlekeriwe hi dyondzo leyikulu swinene. U va a lahlekeriwile ngopfu hikuva ndzi xwile exikolweni ndzi nga ri na xivangelo, ndzi tsakisa hi ku tshama ekaya van'wanyana va ri karhi va dyondza, kutani mina ndzi nga dyondzi ndzi lahlekeriwa hi dyondzo ya siku, loko mundzuku ndzi fika ndzi kuma leswaku ku tsariwa xikambelwana. Loko ku tsariwa xikambelwana mina a ndzi nga swi tivi hikuva a ndzi xwile xikolweni leswi swi endle leswaku ndzi dyondza leswaku ku xwa exikolweni ndzi ri hava xivangelo a hi mhaka ya kahle.

Loko vana va dyondzisiwa vutiolori va ha ri vatsongo leswi swi endla leswaku loko va ya kula va va ri ni vutokoti kumbe va va ri ni ntokoto lowukulu swinene eka timhaka ta vuolori. Swi endla leswaku vana va tiva ngopfungopfu switandzhaku swa vutiolori ni ku pfuna ka vutiolori. Swi endla leswaku vana hakanyingi loko va dyuhala kumbexana loko va ri karhi va kula va nga hlangani kumbe va nga khomiwi hi mavabyi lama hatlaka ma khoma vanhu vo ka va nga tiololi. Leswi endla leswaku vana va kula va ri ni ntivo lowukulu ngopfu wa leswaku miri wa munhu kumbe munhu u fane a tiolola leswaku a tshama a hanyile kahle rihanyo ra yena ri ri kahle hi yona mhaka ku va vana va dyondza vutiolori va ha ri vatsongo swi ni nkoka swinene leswaku vana va kula va ri ni miehleketo yo tiolola.

Munhu a nga tiyisisa leswi, hi ku va a kota ku tirhisa nkarhi wa yena hi vutlhari kumbe hi ndlela leyinene. Munhu wa swi kota ku endla xihungasi lexi hundzukeke bindzu ni ntirho wa yena hi masiku hinkwawo, hi ku va munhu loyi a teka nkarhi wa yena kutani a wu pandza hi le xikarhi. A nga ku hi nkarhi lowu ndzi va ndzi ri karhi ndzi endla ntirho wa mina wo hungasa, lowu se wu nga hundzuka bindzu kasi hi nkarhi lowu wona ndzi ta va ndzi endla ntirho wa mina wa masiku hinkwawo. Loko munhu a swi kota ku tirhisa nkarhi wa yena hi ndlela leyinene, u ta kota ku hanya kumbexana u ta swi kota ku tirhisana na swilo leswimbirhi hi nkarhi wun'we, ntsena loko munhu o kota ku pandza nkarhi wa yena kumbe ku ava nkarhi wa yena hi le xikarhi a swi tiva leswaku hi nkarhi lowu ndzi ta va ndzi endla leswi, ni hi nkarhi lowu ndzi ta va ndzi endla leswi.

Milawu yo tlanga bolo ya mavoko hileswaku, loko ku tlangiwa bolo ya mavoko xo sungula munhu u fane a va a ambarile junifomu ya bolo ya mavoko. U nge ngheni endzeni ka rivala ra bolo ya mavoko kutani u ambarile mpahla yin'wana na yin'wanyana, kambe ku na junifomu leyi ambariwaka. Nawu wun'wani hileswaku munhu loyi a nga le xikarhi kumbe munhu loyi a yimaka exikarhi a nga fanelangi ku ya nghena eka tindhawu kumbe swivandla swin'wanyana swa vanhu van'wanyana. Leswi swi fana ni munhu loyi a koraka tibolo kumbe loyi a howisaka tibolo. Munhu loyi a yimaka etipaleni to korha, a nga pfumeleriwanga ku nghena leni na leni, endzeni ka rivala ra bolo kumbe endzeni ka rivala ra ntlangu.

Vutiolori ni madyelo lamanene swi na nkoka swinene, hikuva swi leswimbirhi swi endla leswaku rihanyo ra munhu ri tshama ri ri kahle. Loko munhu a endla vutiolori a tlhela a dya swakudya leswinene, swi endla leswaku miri wa yena wu tshama wu tsakile. Naswona miri wa yena wu nga khomiwi hi mavabyi ma xitshuketana lama hakanyingi ya khomaka vanhu lava nga endliki vutiolori, no tlhela va va na madyelo lamo biha. Swileswi swi endla leswaku rihanyo ra munhu ri tshama ri ri kahle na munhu a tshama a lulamile, a vevukile a titwa a ri kahle. Swileswi hi swimbirhi swa tirhisana, hikuva loko munhu a endla vutiolori kambe a nga ri ni madyelo ma kahle vutiolori bya yena a byi pfuni nchumu. Ni loko munhu a ri na madyelo lamanene kambe a nga endli vutiolori naswona a swi pfuni nchumu, hi yona mhaka munhu u fane a endla vutiolori a tlhela a va ni madyelo lamanene.

Vutiolori byi endla leswaku miehleketo ya munhu, yi tshama yi phyuphyile swinene. Loko munhu a endla vutiolori swi endla leswaku munhu loyi a nga ehleketi ngopfu hi leswiya ni leswiya, kumbexana hi tinkingha kumbe hi swiyimo leswi a hlanganaka na swona. Hikuva munhu loyi hakanyingi u tshama a ri karhi a ku ri karhi a endla vutiolori kumbe u tshama a ri karhi a endla xa n'wanchumu. Leswi swi pfuneta leswaku munhu a kota ku hanya a tsakile swinene. Vutiolori byi pfuna leswaku munhu a kota ku hanya ni vanhu van'wana kahle, hikuva munhu loyi u ta va a nga ri ni ku tikeriwa evuton'wini kumbe u ta va a nga ri na swiphiqo swo karhi hikuva miehleketo ya yena wu ta va wu phyuphyile.

Loko a ndzi ri ni nkarhi wo tala wo wisa, a ndzi ta wu tirhisa ngopfungopfu eka timhaka to hlaya hikuva ndzi munhu wa ku rhandza ku hlaya switori, tinovhele, bibele kumbe nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu hlanganaka ni ku hlaya. Hi yona mhaka loko ndzi ri ni nkarhi wo wisa a ndzi ta wisisa miehleketo ya mina hi ku kuma vutlhari ni ntokoto ni vutivi eka tibuku leti ndzi ti hlayaka leti tsariweke hi vatsari va laha Afrika-Dzonga lava nga ni matimu yo tsala ni lava nga ni ntokoto eka swilo swo tsala. Hikuva ku hlaya swi endla leswaku miehleketo ya mina yi phyuphya, naswona swi endla leswaku ndzi rivala hi swo tala no tlhela ndzi kuma entokoto ni vutivi bya xiyimo xa le henhla swinene ni ku kuma tidyondzo to hambanahambana ta vutomi kusuka eka swidyondzeki swa ndhuma.

Ku rima hi swin'wana swa swilo swo tihungasa naswona loko vanhu va ri karhi va rima e swirhapa va va ri karhi va endla leswi vuriwaka leswaku i ku exercise, loko munhu a ri karhi a exercises swi endla leswaku mavabyi ya miri kumbe mavabyi lama hatlaka ma khoma vanhu ya nga vakhomi hi ku olova hikuva vanhu lava va ta va ri karhi va endla vutiolori byo karhi hikuva leswi i vutiolori. Ku rima i swin'wana swa swa swiphemu swa ku tiolola e miri, hi yona mhaka loko vanhu va ri karhi va endla kumbe loko va ri karhi va rima eswirhapeni swi endla leswaku vanhu va phyuphya emimoyeni.

Mintirho ya le handle leyi a ndzi ta yi endla leswaku ndzi titsakisa, nchumu wo sungula a ndzi ta endla leswaku ndzi tinyikela ku famba ndzi basisa eswitarateni swa le mugangeni wa hina hikuva switarata hakanyingi swa le mugangeni wa hina swi ni thyaka. A ndzi ta teka ntirho wa mina kutani ndzi basisa eswitarata swa le mugangeni wa mina kumbe ndzi teka nkarhi wa mina wo wisa ndzi ya tirhela vadyuhari lava nga riki ni vanhu lava va va va hlayisaka, hikuva vadyuhari vo tala va kala vanhu lava va hlayisaka kutani vona va tihlayisa vona vinyi. A ndzi ta teka nkarhi wa mina kumbe siku ra mina ndzi vhakela mudyuhari wo karhi ndzi fika ndzi n'wi hlantswela swiambalo, ndzi n'wi swekela, ndzi n'wi kukula eyindlu ya yena xikan'we ni jarata ra yena ku sala ku basile swinene.

E-e tanihi mutswari a ndzi nge pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana ni vatlangikuloni lava a va kumeka eka inthanete, hikuva xo sungula vanhu lava a ndzi va tivi leswaku i va mani, va huma kwini va tshama kwini naswona mavonelo ya vona hi yahi eka n'wana wa mina. Masiku lama tiko ri bihile swinene a swa ha fanelanga leswaku n'wana wa wena u n'wi nyika kumbe u n'wi tshemba hi munhu un'wana ni un'wanyana, hi yo mhaka loko n'wana wa mina a nga ze a tlanga ni vatlangi valava kumbe ku hlangana na vona a ndzi ta rhanga ndzi endla vulavisisi bya le bya xiyimo xa le henhla ku lavisisa hi vanhu lavawa leswaku i vanhu va njhani va huma eka mimiti ya njhani. Loko ndzi kume vuxokoxoko lebyi hi koho laha ndzi nga ta teka xiboho xo pfumela leswaku n'wana wa mina a hlangana na vona.

Vutiolori i nchumu lowu vanhu va wu endlaka leswaku mimiri ya vona yi tshama yi ri ni rihanyo lerinene ni leswaku mimiri ya vona yi tshama yi tsakile yi ri kahle, leswaku va nga hatli va khoma hi mavabyi. Vutiolori ku nga ha va mitlangu yin'wana na yin'wana yo hambanahambana leyi vanhu va yi endlaka ku katsa ku tlanga bolo ya milenge, bolo ya mavoko kutsutsuma kumbe swin'wana na swin'wanyana. Vutiolori i nchumu wa kahle swinene hikuva wu endla leswaku vanhu va nga hatli va khoma hi mavabyi kumbe wu endla leswaku vanhu rihanyo ra vona ri tshama ri ri kahle swinene. Vutiolori swi pfuneta leswaku loko ku ve munhu a ri na vuvabyi bya chukele kumbe vuvabyi bya ngati kumbe byin'wana na byin'wanyana vuvabyi lebyi a hi ko tala vanhu byi va kandziyela swinene hikuva va va va ri karhi va tiolola.

Ntirho wo tihungasa wu pfuna hi ndlela ya leswaku loko munhu a kuma xilo xo endla xo tihungasa, munhu loyi u kuma rirhandzu ra nchumu wolowo, endzeni ka yena ku pfuka rirhandzu ra nchumu wolowo kutani munhu a hamba hi masiku hinkwawo a endla nchumu lowu hi masiku hinkwawo for ku ringana nkarhi wo leha. Leswi swi endla leswaku munhu a endla vunghana na ku tihungasa loku kumbe na nchumu lowu a wu rhandzaka nkarhi wo leha. Hikuva loko u loko u endla nchumu wo karhi hi masiku hinkwawo kumbe minkarhi yo tala, u hetelela laha u kumaka rirhandzu ra nchumu wolowo kutani u endla vunghana na wona hi nkarhi wo leha swinene hikuva nchumu lowu wa wu rhandza.